Izindlela zama-gender roles zishintshe kakhulu emadolobheni lapho uthole umuntu wesifazane usegqoke ibhulukwe useyaphuza ukhona ukwenza izinto namadoda ezinye futhi ezingenziwa namadoda. So ishintshe kakhulu nje uma ungathi uyiqhathanisa nale zasemakhaya lapho kuhlonishwa khona amasiko.

Uyabona imfuyo iyakhona ukugcina amasiko ukuthi abantu bagcina amasiko wabo ngoba mina uma sisakhula sasibona ukuthi thina emakhaya umuzi nomuzi kwafanele ube nesibaya. So uma ngabe imfuyo nje ingekho isibaya uzosenzani? So lokho kuyasiza kakhulu futhi mekufika ngapha kwezomnotho ukuthi uma ngabe mhlawumpe kuyenzeka kunomsebenzi asisekho isidingo sokuthi umuntu ethenge inkomo ngoba inkomo ikhona ekhaya. Phinde futhi kunceda nje nalapho ekugcineni amasiko mese mhlawumbe kunomsebenzi ukudla vele kudonswe khona layikhaya, kunceda kakhulu nje emalini futhi kuyonga.

Imithandazo lena ibaluleke ngokuthi ikhona ukuvikela ingane yala yikhaya. Nakho lo mqimbi lo wokuqamba igama liyanceda ukuthi ingane ithole igama ebizwa ngalo edlozini emsamu. Ukuthi mhlazane imphahla ibe yazi ukuthi ingubani eyakwaba.

Into engingayenza ukuthi ngikhulume nabo labo bantu abakhona kuleso simo bangitshela ukuthi iy'nkinga zabo yini iliphi usizo abaludingayo nani nani. Bese nami mhlawumbe ngiyaphendula izinto engingakhona ukubenzela zona. Lokho kwenza ukuthi mhlawumpe mina ngizakale ngimunye nalowo mphakathi.

Okokuqala nje kwamele ahlanganise imali, abize omalume, abhale incwadi ayithumele kubo ntombazane. Bahambe bayoxoxisana, abuye ngosuku lokubuyisa imali. Kwamele azazi izithakazelo zakubo intombazane ngoba bazozidinga nje meyobika laphayana. Kwamele athenge izinto izipho, athenge lowo mndeni lapho eyolanda khona intombazane. Nokunye-ke mhlawumbe kubo kule ntombazane bazocela ukuthi kwenziwe uyena.

Hheyi lapha imizwa azokhona azoyithola ukuthi afile engathi uyedwa nje uzoba nesizungu sokuthi uyedwa nje ukhone ukukhuluma lolo limi. Izinto futhi ayijwayele ukuzidla nabantu ajwayele ukuxoxa nabo abantu ajwayele ukuhlala nabo abekho laphayana kuyobanzima nje ukuthi ajwayele. So into engenzeka kumele uma efika laphayana azame ukufunda yonke into ngalaba bantu azobe ahlala nabo, amukele futhi ukuthi ikhaya lakhe elisha leli.

Into engingayenza ukuthi ngicale ngimfundise umculo ngoba kudanseka ngcono uma usukwazi ukucula. Ngingacale ngimfundise umculo uma esewujwayele bese ngikhane sengimfake ngaphi emdansweni.

Ukwazisa kwamasiko ukuthi wenze isiko ngendlela abanikazi balo benza ngalo futhi nakhona uchaze nje ukuthi leli siko elabantu abanje balenza kanje awushintshi lutho. Bese ukwebiwa kwesiko ukuthi umuntu efika athathe into isiko alenze elakhe or mhlampe alenze ngendlela lakhe ngendlela yakhe alinonge ngendlela yakhe. Uma eqeda athi cha isiko lami-ke leli. Akusafani nala alithatha khona.

Thina-ke uma kunomshado wesintu la umuntu uyaye athelwe ngenyongo, ngingazi ukuthi la aqhamuka khona-ke yena abamtheli umuntu ngenyongo. La kithi kuney'thakazelo, la kithi kunezipho, la kithi kunomemulo. So angazi ukuthi mhlampe lokho niyakwenza nani yini.

Ukulanda umuntu kubalulekile ukuthi lowo muntu loyo umoya wakhe ungalokho uzula nje endaweni angayazi. Ngakho-ke umuntu siyaye simlande simbuyise ekhaya ukuthi azohlangana nabasekhaya abangasekho, aze athole ukuthula.